Ama-ARVs, amapilisi we-HIV and AIDS asiza ukuqeqesha lesi sifo emzimbeni wakho, sihlale endaweni eyodwa, ukuze impilo yakho ibe ngcono, futhi ube nokuphila, uphile isikhathi eside.

Sikhumbule ukuthi abantu abahlala emakhaya abantu bakudala, futhi lezi zinto kudala bezingayenzeki. Kodwa mina ngivumelana nakho konke ukuthi kumele abantu bahlele imindeni, ngoba esikhathini samanje baningi abantu abasebasha abanezingane ngenxa yokuthi emindenini yabo abayivumeli lento yokuthi bavimbe inzalo. Kubalulekile kakhulu ukuthi uma usemusha uyivimbe inzalo, futhi ukuthi ukwazi ukuqhubeka nempilo yakho, wenze konke ofisa ukwenza, bese-ke mase kuhamba isikhathi futhi sobona ukuthi ungaba nomntwana bese uba naye.

Uma ngiyosoka noma ilunga lomndeni wami luhamba luyo soka. Kubalulekile kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi kuyini ukusoka? Futhi inemithelela yiphi? Lokho-ke kubalulekile ukuthi ubuze udokotela wakho ozokuhlinza ukuthi yiphi noma yiziphi izinto ezingayenzeka uma weluka?

Kungaba buhlungu kakhulu ukuthi ngiye etholampilo ngifice ukuthi abodokotela abanele, ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi ulinde isikhathi esiningi ngapha uyagula.

Abantu abasha bayasaba kakhulu ngoba ungathola ukuthi elinye lalelo nesi elizabe likusiza, umuntu mhlampe owazana nomndeni wakho. Bese ucabange ukuthi uzotshela ilunga lomndeni wakho ukuthi wena ubuyenzani. Yingakho abantu abaningi besaba ukuya etholampilo ukuyothola izinto ezivimba inzalo ngoba besaba ukuthi hlampe ukuthi abantu abaningi abalapho emtholampilo baseduzane, noma bazwana namalunga omndeni abo.

Kubalulekile kakhulu ukuthi babe nomshayeli ozoba hambisa, ngoba lokho kungayenza ukuthi bafike etholampilo ngesikhathi esifanele. Yingakho ngithi kumele sibambisane. Abantu abadala babe naye umshayeli ozobathutha uma bedinga ukuya ezibhedlela.

Kungaba nzima kakhulu uma zingekho izinto ezibalulekile ezingasiza iziguli ezine-TB. Kubalulekile kakhulu ukuthi etholampilo noma ezibhedlela babenazo zonke izinto zokusiza abantu abane-TB. Ngoba lokho kungabanga ukuthi iziguli eziningi zigcine zilahlekelwa iy'mpilo zazo.

Uhulumeni angaqasha onesi noma odokotela abaningi ukuze abantu bazokwazi ukuthola usizo ngoba esikhathini samanje baningi onesi nodokotela abangasebenzi abahleli emakhaya. Lokho kungasiza kakhulu ukuthi wonke umuntu emphakathini azothola ukusizwa futhi ngokushesha.

Ezikolweni kumele bafundise abafundi ngaso sonke isikhathi ngendlela yokuvimba inzalo kanye futhi ucansi oluphephile. Lokho kungasiza kakhulu uma abantu bazi noma abafundi bazi kangcono ngazo zonke lezi nto, futhi kube khona nohlelo lapho abantu abanezingane noma abathola izingane basesebancane beze bazokhuluma ngokuthi bona bakhona kanjani ukundlula kulezimo zokuba ney'ngane basesebancane.

Kubaluleke kakhulu ukuthi amadoda abambe iqhaza ekuhleleni umndeni ngoba uma umuntu ekhona ekuseka kuyo yonke into oyenzayo leyo nto leyo ugcina iphumelela. Futhi abantu besifazane ngeke basasabe ukuthi baye etholampilo, ngenxa yokuthi lo wesilisa uyamsekela kuyo yonke le nto yokuhlela umndeni.

Kumele umnyango wezemfundo wenze lento ekuthiwa yi, phecelezi, awareness, yokuthi bafundise abantu ukuthi kukhona imithi engasiyona inhlobo le bona abacabanga ukuthi iyona, phecelezi, fake. Kungasiza kakhulu ukuthi abantu emphakathini bazi ngalokho ukuze nabo bazovikeleka kule mithi engekho emthethweni.

Ngicabanga ukuthi umphakathi ungangenelela kule simo sikagogo, bengakwazi ukumsiza bemthengele ukudla, noma ingabe umphakathi uyahluleka, ungakwazi ukukhuluma nekhansela lendawo ukuthi basize ugogo, bamenzele lento ekuthiwa, phecelezi, food parcel. Lokho kungasiza kakhulu ngoba ugogo angeke asabhekane nezindleko zokudla. ngale mali yokudla engakwazi ukuthi athenge ezinye izinto.

Ubuqhwepheshe kanye nezinsiza kungasiza kakhulu abafundi ukuthi nabo bafunde kangcono, futhi baqhubeke ngesikolo.

Umkhulu uNdlovu, kumele athole noma kumele aphathe phecelezi i-ID, kanye futhi aphathe phecelezi, proof of resident, iphepha leli elishoyo ukuthi uhlala lapho kuleyo ndawo. Futhi aphinde athole istetimende sasebhanki, leli alisebenzisayo.

Abantu besifazane abakhulelwe babalulekile kakhulu ngoba basuke bezoletha umphefumulo emhlabeni. Kubalulekile kakhulu ukuthi baphatheke kahle ezibhedlela noma etholampilo, ngoba akusibona kuphela kodwa nezingane zabo okumele ukuthi bathole imfudumalo futhi bazizwe baphephile. ezibhedlela zikahulumeni kumele baqinisekise ukuthi abantu abakhulelwe bakahle ngaso sonke isikhathi, ukuze noma sekufike isikhathi lapho sekumele ukuthi bayothola izingane, bakwazi ukuthola izingane eziphephile.

Umndeni wami ungayenza ngakho konke ukuthi njalo ngeviki sihambe siyohlola umkhulu kanye, noma kabili ukuze umkhulu angeke azizwe engathi unomzangedwa.

Kubalulekile kakhulu ukuthi endaweni sikwazi ukusizana. Lowo mama ngingamusiza ngokuthi ngimenzele phecelezi, alarm yokuthi njalo uma ikhala ezomkhumbuza ukuthi sekuyisikhathi sokuthi aphuze amaphilisi akhe.

Ngiyakholelwa kakhulu ngoba, esikhathini samanje uyazama ukuthi uye kodokotela besilungu, kodwa ungalitholi lolo sizo olidingayo. Kodwa uma uya kwimithi noma uyofuna imithi yesintu, ulithole usizo. Yingakho ngithi ngiyakholelwa emithini wesintu.

Ngingabheka zonke izinsolo ukuthi loyo muntu uyakhwehlela noma akakwazi ukuphefumula kahle noma ezinye zezinto ezingakhombisa ukuthi loyo muntu loyo unesifo ekuthiwa yi-COVID-19, bese ngisungula ukumlapha, mase ngiceda ukubona zonke izinsolo ze-COVID-19.